Into ugogo wami ebekayenza yobuciko engiyikhumbulayo, wayethanda ukuphotha ucansi, futhi wayethanda ukuthunga izinto ezifana namaphinifa. Loko kwangenza ngakubona ukubaluleka kokwenza izinto ezisikhumbuzayo indabuko yethu ngoba bekumsiza futhi ukuthi akwazi ukuyothengisa amaphinifa ayenze imali. Loko bekakwazi ukuthi akwazi ukuthi asikhulise.

Izixazululo ezingaba khona ukuthi abantu bakwazi ukuzifundisa ukuthi bakhulume ezinye izilimi. Loko kuyobasiza ukuthi uma kwenzeka baya kwesinye isifundazwe esikhuluma ulimi oluhlukile kunalolu abalukhulumayo, bakwazi ukuthi bamuzwe futhi bamphendule lowo muntu abazobe bakhuluma naye. Enye into engasiza, kunama-app akwaziyo ukuthi asize ukufunda olinye ulimi. Nohulumeni angazama ukuthi afake ezinye izilimi ezikoleni ukuthi abantu abafisayo ukufunda olinye ulimi bakwazi ukuthi balifunde.

Emphakathini wangakithi abantu sebevamise ukuthi bathenge ukudla okuthengwa ngaphandle bese bayokudlela endlini, abasathandi ukupheka. Okunye okwenza ukuthi kube nzima ukuthi bapheke, ukuthi isikhathi esiningi abasitholi ukuthi bakwazi ukuthi baphekele imindeni yabo. Kunezinye izindlela zokuthola ukudla njengabo-Uber Eats, abayenza ukuthi manje umuntu angasakhoni ukupheka ngoba uyazi ukuthi unayo enye indlela angayisebenzisa ukuze athole ukudla. Nabomama laba abaphekayo estradeni, emgwaqeni yibo abayenza ukuthi kube nzima ukuthi umuntu akwazi ukupheka.

Ukufana okukhona ukuthi, wonke umuntu uveza indlela usiko lwakhe elibaluleke ngakhona nendlela abalihlonipha ngalo usiko lwabo, nangendlela futhi abazama ukufundisa izizukulwane lezi eziseza ukuthi bakhula kanjani. Yiko ukufana okukhona phakathi kwalezi iy'ngoma zendabuko noma umculo wamasiko ahlukahlukene. Wonke umuntu uzama ukufundisa abamlandelayo noma ijenereyishini elandelayo ukuthi kwakukhulwa kanjani, nanokuthi amasiko abaluleke kanjani.

Izizukulwane ezincane zamanje azizizwa zikhululekile ukukhuluma isiZulu phambi kwabantu, ngenxa yokuthi izizukulwane zamanje yizo ezifundisa abantwana bazo ukuthi bayofunda ey'koleni ezezilimi ezahlukahlukene. Loko kuba kwenza ukuthi kube nzima ukuthi izizukulwane zikwazi ukufunda isiZulu. Futhi nasemakhaya abasalikhulumi ulimi lwasekhaya, ulwimi lwasekhaya ilimi lesibili kubo, akusilo ulimi asebelincela obeleni.

Into esemqoka esendlini esiyisebenzisayo icansi, la y'khaya sihlala ecansini. Loko kwenza ukuthi nezizukulwane nezizukulwane zazi ukuthi ugogo wasifundisa ukubaluleka kokuliphotha ucansi, futhi nokuthi akwazi ukuthi asikhulise ngoba bekasikhulisa ngokuthi athengise amacansi. Loko kwenza ukuthi nezizukulwane zikubone ukubaluleka kwalo.

Izinselele zokuhlala nomuntu ongashadile naye, ukuthi umuntu ongashadile naye uma sewuhlala naye, imvamisa futhi owesilisa kungenzeka ajwayele ukuhlala nawe agcina angasakushadi ngenxa yokuthi yonke into ayifunayo uyayithola. Ngokwesibonelo, owesifazane uma ngabe ahlala nomuntu wesilisa ugcina sekayenza zonke izinto ezenziwa emshadweni okufana nokupheka, ukuwasha kanye nokuhlanza indlu. Loko kwenza ukuthi umuntu wesifazane, umuntu wesilisa akhululeke angaba sazihlupha ngokuyovela ekhaya lomuntu wesifazane ngoba yonke into ayidingayo seyiphambi kwamehlo akhe.

Ugogo wami uma ngikhula bekawumuntu othanda ukuthunga amaphinifa. Okuthe ngokuhamba kwesikhathi wagcine esekathunga izishweshwe. Lokho kungenze nami ngagcina ngifunda ukuthanda ukugqoka isishweshwe. Futhi njengamanje njengoba isishweshwe sebenza amadizayina amaningi ahlukahlukene okwenza manje abukeke, futhi abe yisimanjemanje. Loko sekwenza ukuthi kube lula nokuthi nawe uma ngabe usase umuntu omusha ukwazi ukuzifakela iphinifa lakho elihle, elithungwe kahle, elinanamadizayina abukeka emahle kakhulu.